Ikusasa likamabonwakude liyatjhabalala ngombana abantu abanengi bathanda ukubukela abofunjathwako babo. Iinto ezinengi bazibukela kibofunjathwako babo, nje-ke ikusasa likamabonwakude liyatjhabalala.

I-media idlala indima ekulu ngombana ngibo abakwazi ukusithulela iindaba, bakwazi usilethela iindaba. Siyakghona ukwazi bonyana kwenzakalani ngaphetjheya ngenca yabo nofana ngenca ye-media.

I-Telkom ngiyo enedatha elibiza nconywana ngenyanga.

Ukghari uthandwa babantu, akusiyo imizuzu yasimahla leyo.

Ngombana imali nofana itheknoloji idlala indima ekulu eSewula Afrika nje-ke urhulumende kuyafuneka bonyana afake imali, enengi nakhona, ekukhuliseni itheknoloji esakhasako.

Iye kungenzeka uthathelwe amagadango.

I-WiFi itholakala eenkolweni nofana eentolo ezinjengabo-KFC.

Uyakhamba uthenge i-airtime bese uyayifaka efonini bese kuneenomboro ozikghodlhako uzokwazi ukuthenga idatha.

Bayakwazi ukukhuluma nofana ukubonana ngeenthombe.

Ukudlala umvumo ku-internet ngikho okudla idatha khulu.

I-Wi-Fi yasimahla yi-Wi-Fi lapho abantu bayakghona ukukhonekhtha nofana ukuqhumana bangabhadeli.

wabantu abulanzi, ngiwo angakavumeleki ukufakwa ku-inthanethi.

Kufanele abantu balise ukulithenga idatha nofana balise ukusekela ikhamphani ethengisa idatha.

Idatha liqakathekile ngombana abantu abanengi balisebenzisa begodu namakhamphani amanengi ayasebenzisa nje-ke umuntu kuyafuneka ukuthi abe nedatha nakanofunjathwako wesimanjemanje.

I-media ye-digital ngile yi-media yefowunini bese egadangiswako yi-media egandangiswako ngilena yemaphephandaba.

Thenga i-phone enye, mhlambe i-Samsung ulalele ngayo umvumo. Umvumo wakhona awubizi ngombana kukhona izinto lapho ongalalela kizo umvumo.

Iye kungasiza lokho and kungasiza khulu.

Ngombana bayakghona ukukhuluma neenhlobo zabo nge-phone nofana ngomaliledinini.

Amatjhumi amahlanu wamaranda ngombana mntwana abasebenzi.

Iye uqinisile lapho.

Iye kunemikhandlo ekufanele uzitlolise nayo kuze ukwazi ukuthola imali

Mawayifa lawa angakatloliswa neengungu eziphezulu.

Ingikghabhudlha khulu imikhangiso leyo kodwana mina ngivamise ukuyisusa nayivelako.

Umuntu uyakghona ukubawa enye inomboro efihlekileko yokuvula i-Wi-Fi.

Abantu bayakghona ukuhlanganisa nabomaliledinini babo ukuze bakwazi ukuthumela isitjhaba iingoma zabo abazikhuphako.

I-media idlala indima ekulu emnothweni wenarha ngombana abantu abanengi bayawuthanda umvumo, bayazithanda iindaba nje-ke nababukela iindaba imali iyangena eSewula Afrika.

Idatha libiza imali ephezulu amalanga la, njengedatha le-Vodacom. Idatha le-Vodacom libiza khulu begodu lincani bese le-Telkom lona linengi libiza kancani.

Umphakathi uyakghona ukudoselana imtato nakunezinto ezenzakalako. Njengokuthi mhlambe kuneengebengu ezingenileko emzini thize bayakghona ukudoselana imtato batjelane bonyana nasi isigebengu singenile, asiphumeni.

Uyamtjela bonyana angangeni eentweni eziphuma endleleni ku-inthanethi nofana ungamvumeli bonyana athole izinto lezi nofana ungamthathela umaliledinini nawubona ngathi isikhathi sesikhambile mhlambe kusebusuku so, uyamthathela umaliledinini bonyana angangeni eentweni ezingathi tjha.

Lokho kubangelwa kukuthi umaliledinini omncani lo olipopotwana awunazo izinto ezinengi ngaphakathi loku okuthiwa ma-App. Ama-App awasiwo manengi ngaphakathi nje-ke i-battery lakhona lihlala isikhathi.

Awa mina i-YouTube ayingilawuli abe anginandaba nayo, angizilaleli iingoma ku-YouTube ngizilalela kwenye godugodu into lapho abantu bakghona ukulalela khona iingoma. I-YouTube iyangibhora ngoba idla idatha elinengi.

Bakghodlha i-App enye ekuthiwa bonyana ngeyemilayezo bese umuntu utlola umlayezo naqeda ukutlola umlayezo ufaka iinomboro lezo afuna ukuthumela kizo umuntu loyo bese uthumela umuntu umlayezo.

Ungathenga i-Samsung nofana i-Nokia.

Mina umvumo ngiwulalela ku-Spotify kwaphela.

Ngombana imali yakhona kufanele kubhadelwe iindleko lapha eSewula Afrika.

Umaliledinini mtato esiwusebenzisako ukuqhumana neenhlobo zethu nabangani.

I-Wi-Fi ineenomboro ezifihlekileko ngombana kwenzela ukuthi iingebengu zingakghoni ukuthola imininingwana yabantu njengobana sazi bonyana iingebengu ziyakghona ukungena kuma-inthanethi nge-Wi-Fi.

Ahlukahlukene amadatha elinye lithatha ilanga amanye athatha inyanga.

Mina ngihlala ngiseenkundleni zokuthintana qobe malanga.

I-cellphone i-phone lezi ezincani bese i-smartphone ziimfowuni lezi ezikulu eziphatha koke, ezinama inthanethi.